Into engenzeka uma ngabe u-Uber no-Bolt bengehlisa amanani abo, kungaba ukuthi abantu abaningi bagcina sebekwazi ukuthi bethole ukusebenzisa lezi iy'ndlela zokuthi behambe emgaqweni. Mhlampe beya emadolobheni, nje impilo ingaba lula ikakhulukazi kubantu bomphakathi abanganawo amandla okuthi bebe ney'moto zabo. So bengakwazi ukuthi noma beyothenga ukudla kwasendlini noma mhlampe abafundi baye sikoleni, bekwazi ukuthi behambe benethezekile. Ngoba-ke ukusebenzisa i-public transport noma ezokuthutha zomphakathi nje ey'vamile, kuyaye kwesinye isikhathi utholukuthi awuhlali kahle emotweni noma awuhlaliseki kahle noma kunomsindo noma nje mhlawumbe mhlawumbe iy'mpahla zakho lezi oy'thengile igrosa. awukwazi ukuhlala kahle ukhululeke.

Cha, akekho umuntu engimaziyo owake wehlelwa inkinga, yokubanjwa inkunzi mhlawumbe esetshenziswa, kusetshenziswa imoto, yenkampani yokuthutha efana no-Uber no-Bolt. Bengingakaze ngibe naleyo nkinga.

Ngicabanga ukuthi nezinye iy'nkampani ey'ngabamele-ke ngomshwalense wey'moto kufanele belandelele ekuthenini nabo bey'bophezele ukuthi balungise umonakalo wey'moto ngenxa yobuningi bemigodi noma ama-potholes, uyabona? Ngoba lokho kuzokhombisa ukuthi nabo bawakhathale noma bay'khathalele iy'nkinga ey'phathelene nama-customers abo. Okungeke vele ukuthi vele umshwalense wemoto kufanele unakekele zonke iy'nkinga ey'suke imoto ibhekana nazo, la ekusuke kungelona iphutha lomnikazi wemoto ukwenzeka kwaleyo nkinga.

Indlela elungile nefanelekile yokubamba isiteleka samatekisi. Kungaba ukuthi-ke abaniniyo bamatekisi bengathatha iy'khalazo zabo bemashe, beshiye nje amatekisi elenki, bethathe begcwalise noma mhlawumbe kungayifoni noma incwadi, bebhale incwadi yabo, abavumelana ngayo, behambe beyiyise kumphathi noma kuminista weze-transport. Qha indlela okumele benze ngayo behambe nje beyohambisa iy'khalazo zabo. Kungabe ukuthi baphazamisa ukusebenza kwezwe, noma-ke ukuhamba kwezinye iy'moto noma abanye abantu abasebenzisa umgaqo. Kufanele beqondane nje iy'khalazo zabo bezise kuminista noma ehhovisi-ke likaminista wezomnyango wezomgaqo.

Umbono wami ukusetshenziswa kwamakhadi amabhasi ukuze ukugibela amabhasi esikhundleni semali. Ngibona ukuthi mhlawumbe kulunge kakhulu lokho, kuyinto nje elunge kakhulu ngoba kuyasiza ukuthi abagibeli bekwazi ukonga imali okokuqala. So mhla ethole imali uyazi ukuthi usethenge ithikithi , usethenge usegcwalise ikhadi lakhe inyanga yonke, akasezu ukulokhu exakeka ngemali yokukhokha njalo eloku ekhokha nje imali leyo njalo ekuseni uma eyogibela nantambama futhi ukhokha imali. Kuyasiza ukuthi konga imali, kuyasiza futhi nje nokuthi noma kungathiwa khona inkinga abhekana nayo mhlawumbe bayamukhuthuza uyazi kodwa ukuthi angeke aswele imali yokuthi abuyele ekhaya. Kusiza ukonga imali, kusiza nokuthi nje engabi nenkinga yokweswela imali yokugibela mhlawumbe phakathi nenyanga.

Ngizizwa ngiphephile uma ngabe ngisebenzisa u-Uber noma u-Bolt, okudlula amatekisi ngoba okokuqala nje angihlali ngilinde. Uyabo uma ngabe uhleli ethekisini mungabe uhleli etekisini uyalinda mhlawumbe ulinde ukuthi ize igcwale, uthole ukuthi mhlawumbe uyaphuthuma uya la oyakhona. Okunye futhi ukuthi amatekisi kwesinye isikhathi awavamile ukukubeka ngqo la osuke uyakhona, ayaye akubeke kwenye indawo kufanele ukuthi uhamba ngey'nyawo uyofika kulenye indawo oya kuyona. Lokho osekungabe mhlawumbe kwesinye isikhathi kudala ukuthi ugcine usuy'thola usengozini mhlawumbe bekuntshontshe, mhlawumbe bekuthumbe, mhlawumbe ungayithola futhi usubambeke inkunzi ngenxa yokuthi itekisi ayikwazanga ukukubeka ngqo kule ndawo oya kuyona.

Iyacasula indlela imigodi eminingi ngayo emgaqweni yethu. Lento yenza ukuthi kube ney'ngozi nje emgaqweni, kube ney'ngozi emgaqweni nje. Enye-ke futhi inkinga ebakhona isimo sokushayela utholukuthi imoto ayikwazi ukuhamba iqonde kahle, ilokhu ihamba ibalekela le mgodi lokhu okwenza ukuthi-ke kungabi comfortable. Unganethezeki nje emotweni ngenxa yokuthi kunalesi simo leso uyabona ukuthi nje uhulumeni akakhathalele kahle hle umphakathi ngoba okokuqala nje le migodi idala iy'ngozi ikakhulukazi. Kwesinye isikhathi-ke futhi ilimaza ney'moto, iy'moto zabantu lezi abahamba ngazo utholukuthi manje imoto ihamba ihambe ibe ney'nkinga ngenxa yokuthi kugcwele lama-potholes. Okuwukuthi-ke kubuyisela abantu emuva lokhu.